Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna tsela e monate ya go itlosa bodutu ka gonne go thabisa, go aga bokgoni jwa go akanya ka bonako le go dira gore o buisane le batho ba bangwe. Gape e ka nna motshameko ka gonne go go na le dikgaisano tse di nang le meputso fa o dira sentle ka jalo ke tiriso ya nako e e kgatlhisang le e e ka agang bokamoso.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Bana le bašwa ba tshameka thata mo megaleng ba le nosi, go na le go kgabaganya le ditsala mo ntla seno se ama kgolagano ya batho mme se fokotsa motswedi wa boitlosobodutu ubuntu jo bo amang mmele le loago. Le fa go ntse jalo metshameko ya megaleng e na le melemo ya yone fa e dirisiwa ka tekatekano.

Fa o rata metshameko e e nang le kgaisano tse di tseneletseng leka ke motshameko wa FSP first person shooter ka Sekgowa o o nang le ditlhopha, botswerere le leano. O tshamekiwa online, o na le dikgaisano tse dikgolo le setšhaba se se nonofileng sa baatlhodi. Fa o rata gone ka sengwe se se farologaneng o ka leka gape motshameko wa dikoloi le bolo kgotsa tsotlhe di dira sentle mo lefelong la E sports mme di kgatlhisa thata.

Didiriswa tsa seileketeroniki di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone mo nakong ya gompieno. Jaanong metshameko e tshamekiwa ka lebelo le legolo ka ditshwantsho tse di kwa godimo le lephata le le atlegileng la inthanete. Seno se dira gore metshameko e nne le botaki kgaisano e nne e e tseneletseng le gore batho ba kgone go tshameka mmogo le ba bangwe ba le kgakala gape didiriswa tse dintšhwa di dira gore go nne le kgwebo e kgolo ya E sports e e tswelang pele go gola.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e a kgatlha, e tlhotlheletsa monagano, e tlhoka bokgoni le gore o ka tshameka le batho ba bangwe le fa ba le kgaka. Ke e rata ka gonne e dira gore ke ikutlwe ke kgone go gaisa, ke ipone ke gola mo bokgoning le gore ke kgone go itlosa bodutu ke sa kwalege mo ntlong gape ke tsela e e monate ya go le setšhaba sa batho ba ba ratang selo sengwe le sengwe.

Fa motho a batla go tshameka motshameko o o tumileng mo inthanete o tlhokega dilo tse di botlhokwa tse di latelang, ya ntlha, inthanete e lebelelo gore motshameko o se diege. Ya bobedi, sedirisa se se maleba jaaka mogala matlhajana khomputara kapa console ya motshameko, akhaonto ya motshameko. Otshwanetse go ikgodisa mo phatlhalatseng ya motshameko mo sedirisiweng motshameko o tshwanetse go lekana mo memory-ing ya sediriswa. Tebogo ya dingwaga, bangwe ba motshameko ba na le motswedi wa dingwaga ke motshameko o jaaka tsa go thuntshana kgotsa le tsona tsa kgwele ya dinao di botlhokwa go simolola go tshameka sentle.

Metshameko ya mo inthaneteng fa o e tshameka o sa kgaotse e ka go ama ka go go dira nako wa tlhoka boroko le go fokotsa kgolagano le batho ba o phelang nabo. Gape e ka ama bokgoni jwa gago jwa go ikaegela ka botshelo jwa nnete, motshameko wa mo inthaneteng o o neng wa nna mmamoratwa wa me ke wa dipolaano, wa dithuntshano kgotsa wa kgwele ya dinao ka gonne o na le kgaisano e e tseneletseng, ditlhopha le tiriso ya bokgoni jwa bonako le leano ke motshameko o o thabisang ebile o tlhotlheletsa.